Ndicela ingalityalwa into yokubana apha sizokha ubuhlobo kwaye sizodibanisa amasapho amabini. Akuzube kanti kuzofunwa ukuzuzwa ubutyebi ngale lobola.

Kubaluleke kakhulu kuba kaloku kukukha ubuhlobo kuphinde kudityaniswa kweefemeli, ibalulekile ke ingalityalwa loo nto.

Ibizwa njenge-national arts festival apho yenzelwa eMakhanda. Umntu okwaziyo ukwenza iintsimbi angazivulela istendi sakhe abeke iintsimbi. Abantu abasuka naphesheya bangafika bazozithenga ezo ntsimbi.

Into endiyaziyo ikrwala linxiba ikepsu, lunxibe ibhatyi, lunxibe ibhrukhwe, lunxibe isheti phantsi kwalaa bhatyi nezihlangu ezibotshwayo imitya.

Ewe, ndakhe ndaya kukho umZulu otshata umXhosa. Kubakho apho kwisiZulu kuye umyeni abethwe azigqume ngengubo abethwe.

Ulwimi endiluthandayo sisiZulu kuba sisondele kwisiXhosa kwaye kulula ukusifunda.

Tu bayathanda okuzijika izinto kuba basoloko besithi sihamba nexesha ixesha langoku lithi, ixesha langoku lithi. Izinto baye bazijike.

Ndingabaxelela, ndingabaxelela lula kuba ndibazi akukho nto izawubangela singazenzi ezi zinto siqhele uzenza xa kufike umtshato wam. Sizawuzenza nezi zakwamyeni wolunye uhlanga kodwa nezi zakwam zakwaXhosa siza kuzenza.

indlela ulutsha oluthetha ngalo isiXhosa kuba kaloku sisondela kakhulu esiNgesini sifumanise amanye amagama esiXhosa siye siwalibale okanye siwabiza ngendlela engeyiyo.

Kuza kufuneka ebhinqile anxibe amajerimane athwale neqhiya emnyama entloko.

Hayi asisaxatyiswayo, xatyiswanga kule mihla siphila kuyo kuba noba kwenzekani ehlabathini awusoze uve kuthiwa kuzawukhe kubuzwe nabo nabo kuviwe ezabo iingcinga.

Abantu ukuze bakhuliswe ngomakhulu kube kanti umama uyozama ukuphangela kude nekhaya okanye uyafunda, abanye bakhuliswe ngumakhulu xa kanti umzali eswelekile amshiye nomakhulu umntana. Okanye umntu axoke ngokuba oyofuna ikamva elibhetere for umntana nomakhulu abe kanti ubalekile negama lakhe.

Wohlukene kuba uyakhethelwa umntu oza mtshata, uye ufunde, umfunde lo mntu umfunde umfunde ude umthande ozikhethele yena othandana naye.

Ukuhlala kwam elalini into esiye siyisebenzise apha phakathi elalini xa sesiphumile saya edolophini kubakho i-veni apho sihlalisana kuyo e-back. Xa kufuneke ndiye esikolweni ndihamba ngeenyawo nakukuya kwiziko lezempilo ndihamba ngeenyawo, asinayo enye into esincedayo kwicala lwezothutho.